Hayi bo, kanjani nje ngoba phela mina bengithi iyoze ifike kuleyo mali hlampe emveni kweminyaka emine. Kanjani nje isikhule kangaka eminyakeni emibili? Hayi bo, ngaze ngajabula, hawe ma.

Eyi kuhle impela ukuqonda imibhalo yalezo zinto ngoba uzozithola usurobheka ngempela mawumuntu ungavamisile nje ukufunda ubuze la ungazi khona impela ayi uzorobheka uzorobheka kakhulu empilweni. Kuhle ukuthi uyiqonde inkontileka yakho ubuze nala ongazi khona.

Hheyi umndeni wami akuve uvikelekile njengoba nje nginemshwalense wezempilo, bazosala bekwazi okuzondla iy'ngane zikwazi ukuya e-university, nje impilo yabo i-secured.

Eyi mngani wami wabhalansisa kakhulu mfethu enzalweni ngiyayibona imali , vele isamba lesi sifakwe yimi kodwa hhayi ngifuna ukwazi ukuthi imali yami izala malini, izala malini impela.

Kanti cha mfwethu, yazi uyobe uyazisiza, iy'ngane zakho zosala zingahlupheki mhla ungasekho. Akukona ukuthi umosha imali, yize vele imali kuyinto edliwayo ephelayo, kodwa okusalayo ngeke ushiye umndeni wakho ey'nkingeni zemali nasey'kweletini obuzenza usaphila.

Hhayi bo ngifuna ukwazi ukuthi lana kanti kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-application i-aphruve ngoba sekuphela thirty-six days la ngilindile and asiveli isinqumo sokuthi ngiya-aphruva noma cha.

Hhayi ngeke angiyithandisisi le nto, irobha abantu, iyaba-overcharger, ibanikeze imali encane, ncane, ncane imali le.

Eyi kona kungaba umthwalo shame koda nje phela sothini, usizo siyaludinga soluthatha noma luzosixaka luzosisinda emahlombe, ayikho into .

Futhi nje abatshali zimali batshale iy'mali ukuze kuzokwanda-ke leli bhizinisi likhule lidlondlobale, kusizakale nabanye abantu.

Ngicela ukubuza ukuthi bengisalelwe ama-credit amangaki ngoba iminyaka engizisebenzile, hhayi ayihambiselani nale mali engiyikhokhele. Ngicela ukwazi ukuthi kanti bese nginamalini kahle hle seyiyonke.

Ya, njengoba sengihambisile nje wonke amaphepha ami, izothi nje uma ingena le mali ngikwazi ukulungisa ngikhokhe zonke iy'kweletu engizenzile nje ngalezi nyanga ezimbila ay'dlulile kade engasebenzi. Ya yonke into izolunga nje, ngithathe enye ingxenye ngihambe ngibe ngiyofuna omunye umsebenzi.

Ya uyabona njengoba sengisendile nje la maphepha abefuneka abeshoda, izongena le mali kungekudala ngikhokhe iy'kweletu zami ngithenge ukudla ngikwazi ukuqhuba nje lezi y'nyangana. Ngikhokhele bonke la bantu ekade ngibakweleta kade ngingasebenzi. Eyi bese ngithatha enye ngiyofesa .

Hheyi, yaze yasizuma nayi into. Yazi benginethemba lokuthi le mali izophindaphindeka kawu-four, koda bheka nje iphindaphindeke kabili kuphela. Eyi ngiyayithatha ngiyoyifaka kwelinye ibhange ngeke. Kusasa lokhu okusayo ngiyavuka ngishona.

Nginamanga uma ngithi nje basiza umphakathi. Babona indlela engcono yokwenza imali ngoba phela the time iphuma nje ebhenki hhawu, isizele.

Yazi kwakungcono kusakhona lowa mphathi wakhona omdala owayeyisidudla empofu. Hhayi zonke lezi ngane zamanje ayi azideleli zibuya ngokuzolala azimazi nokuthi uyini umuntu omdala. Ngeke ngikumele ukweyiswa iy'ngane ey'ncane kangaka mina, ngiyayivala le nto ngiyovula enye.

Ngeke ngize ngisiphikise ngoba vele ngiyazi ukuthi yimi o-abskondile emsebenzini, akulula-ke ukuthi bangi-aphruve.

Hayi phela isizathu salokho ukwenza imali Nkosi yami ukwenza imali. Ibhenki nje lifuna iphrofithi ukuze libe nemali kuzomele liku-charge-e for amasevisi alo.

Hhayi impela sike sakhula esikhathini la ebezingekho khona izinto ey'ningi ey'khona. Hhayi bekunzima impela nje, bekumele uze uthenge iphephandaba noma ubuke iy'ndaba ku-TV ukuze wazi ukuthi ezweni kwenzakalani. Awu manje ithi ifundwa indaba ey'ndabeni sewuyazi kudala uyibone ekuseni ku-Facebook ku-Twitter.

Ngabe ngiqamba amanga uma ngingakutshela ukuthi ngiyazi. Ayi cha, angazi okwangempela shame. Yinto okusafanele ngithi ukuyicwaninga leyo ngiyifunde ngiyibhekisise angazi ngempela.

Hheyi ingabe le minyaka emincane engiyisebenzile ngizophunyelwa yimalini ye-UIF? Kuzofanele ukuthi-ke ngivukele khona phakathi neviki, ngibhalise ngibone ukuthi siyaphumelela yini isicelo sami. Bese ngiyabona ukuthi imalini, izongiqhuba isikhathi esingakanani kulezi kweletu enginazo.